Izinguquko engingazisebenzisa ukushintsha izitshalo engizitshala kulowo mhlabathi ngifake ezinye ezihlukile kunalezi ebengizitshala. Ngingafaka umanyolo nomquba kanye nobulongo ukuze umhlabathi uvundle. Ngingaphinde ngihlale njalo ngizinakekela izitshalo zami engizitshalile. Ngehlise nesikali zezimbewu engizitshala kulowo mhlabathi ukuze zikhule kahle zingaphazamiswa yilutho, ngenze isiciniseko sokuthi zithola ilanga elanele kanye namanzi anele.

Ukusebenzisa amanzi amancane uma utshala kungasiza ezintweni eziningi, okufaka phakathi ubongeka kwamanzi, ukuqina kwezitshalo, nokukhula komkhiqizo wezitshalo, kungaqinisekisa nokuphakelwa kokudla ezweni. Izitshalo ezikhula endaweni enganamanzi noma enamanzi amancane zikhula kahle futhi ziyasiza ekubumbeni umhlabathi endaweni eyodwa, zivikele nomhlabathi ukuthi uhlale usesimeni esikahle. Kuphinde kusize ekuwongeni umhlabathi ukuze kungabi nezinkinga zesimo sezulu.

Izinhlobo zokudla ezike zapakishwa zanikeza inkinga. Ukudla okusha okuluhlaza okufaka imifino nezithelo, nokudla okunobisi phakathi kusheshe konakale, nokudla okunenyama okungaba inyama yezilwane kanye nokwaselwandle, amafishi nokunye. Lokhu kudla kunenkinga ngoba iphepha libamba wonke umsoqo namanzi wokudla okwenza ukuthi ukudla kungenwe amagciwane konakale noma kushintshe indlela okunambitheka ngayo okunye kube nophoyizeni, kungabi kahle.

Umhlaba ngingawenza ukuthi ukhiqize ngokuhlawula njalo, njalo. Ngiphinde ngifake umanyolo, ngiphinde ngifake umcuba kanye nobulongo bezinkomo, ngingaphinde ngithathe ikafu yezinkuni, ngiyiphonse phezulu komhlaba njalo ukuze umhlaba uvundle, unothe ube kahle ukwazi ukukhiqiza. Lo mshikashika unzima kakhulu kumina ngoba anginazo izinsiza zokwenza lo mhlaba ukhiqize ukuze ngikwazi ukuphumelela kulo mhlaba ngiziphilise.

Njengomlimi osanda kuthatha isinqumo sokusuka ekuvuneni ngemishini, uye ekuvuneni ngesandla. Ngingagxila ekwenzeni izinto ezimqoka uma kuhlanyelwa ngesandla. Njengokuhlanyelwa, ukunisela kanye nokuvuna ngezandla namathuluzi alula. Ngingazinikeza isikhathi sokucela imisebenzi ngoba ngizobe ngisebenzisa izandla ngingasebenzisi imishini. Ngizobe ngisebenzisa amathulusi engizofuna ukuwaphakamisa ukuze ngingasheshi ngikhathale ngichubeke nokusebenza ngokuzimisela. Ngizokhetha izinsalelo noma izitshalo ezilungele ukutshalwa ngezandla, njengamabhontshisi nombila nezinye.

Ubuchwepheshe bungasiza kakhulu, abalimi abasafufusa benza ukulima kube lula futhi konga isikhathi busiza ngokunikeza ulwazi ngokuthi kumele ulime kanjani futhi kangakanani nasendaweni enjani. Ngobuchwepheshe uyakhona ukubona isimo somhlabathi kanye nezinhlamvu okumele uzitshale kulowo mhlabathi. Amathuluzi okulima athengekayo ifosholo, spreya, ingolovane, ugandaganda, umanyolo nokunye okungakusiza ukuze ube ngumlimi ophumelelayo. Imishini yobuchwepheshe ama-drones iyasiza kakhulu ukuthi kungamosheki izinto iphinde inyuse umkhiqizo wezitshalo.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kungasiza kakhulu ekwaziseni ukufaka komanyolo ngoba ngaphambilini kokuthi ufake umanyolo emhlabathini, kuzomele uhlole umhlabathi ukuze ubone ukuthi udinga yiphi inhlombo kamanyolo. Ziningi izinhlobonhlobo zikamanyolo ezisiza umhlabathi ukuthi zivunde. Ngakho ukuhlolwa komhlabathi kuzocacisa ukuthi lowo mhlabathi osebenzela kuwo kufanele ufakwe umanyolo onjani futhi kufakwe umanyolo ongakanani. Kungabasiza kakhulu abalimi ukuthi bafake umanyolo ozovundisa indawo yabo, ongeke ubulale umhlabathi bese kudingeka ukuthi kufunwe omunye umhlaba ongcono kunalowo abazobe bawusebenzisa.

Ukunikela ngokudla emindenini empofu kunokuthi kulahlwe kuyinto enhle kakhulu. Kuyasiza ukuthi bantu abantu balale bedlile, bathole nezinongo zomzimba. Kusiza imindeni empofu ukuthi ungabulawa yindlala futhi ibe nethemba. Lesenzo lesi senza umehluko omkhulu kakhulu emphakathini. Umusa muhle kakhulu nabanye sithembe bazogqugquzeleka ukuba benze kanjena. Siyabonga, ngokuba yinsika yethemba, uqhubeke nomsebenzi omuhle kwande lapho uthatha khona. Le senzo lesi sokupha kunokuthi udayise kuphele kuyasiza ngoba akuyena wonke umuntu onemali futhi usiza nemindeni ihlale isimeme.